Ke lakatsa ho tseba ka di-account tsa polokelo e ntshwanetseng ha ke batla hore ke tsetele tjhelete ya ka ka selemo ka kgwedi tse itseng. Hore na interest e tlo ba jwang. E nngwe ke batla hore ke tsetele dikgwedinyana tse itseng ke sa e tshware, ke sa e sebedise. E nngwe ke batla ho e tsetela ka lemo tse hlano, eo yona ke batla hore ke e sebedisa ha ho hlokahala ha ke na le mathata, empa e ntse empha interest. So ke kopa tlhalosetso hantle hore ke efeng account e tla kgona hore e nthuse mabakeng ano e ke a batlang. Ke batla ho qala hanyane hanyane e nne e kgone e phahame ka selemo le selemo kapa ka kgwedi le kgwedi.

Ke qeta ho lahlehelwa ke mosebetsi kgwedi e fetileng. Ke ne ke lakatsa ho le tsebisa hore ke na le loan le banka ya lona. Ke ne ntse ke e patala hantle ha ntse ke sebetsa. Jwalo ka ha ke loose-tse mosebetsi wa ka, ha ke sa kgona ho patala loan. Ke ne ke batla ho utlwisisa hore na nka kgona jwang ho etsa matsapa le banka hore ke kgone hore ke bone hore na nka etsa jwang hore ke kgone hore ke patale loan le lona hape hape. Ke kopa thuso ya lona, le ntlhalosetse hore ha ho so le tjena ke tlameha hore ke etse jwang. Ke kgone hore ke seke ka ba mosing o mobe hampe ka ka baka la loan ena. Ke ne ke ikopela tlhalosetso le tshebedisano mmoho hore ke kgone hore ke tsebe hore ke tlameha hore ke etse eng.